Umzali anganceda ngoba aphinde aqashe utitshala okanye utitshalakazi ozomela ukutitsha lo mntwana isiXhosa angade asilibale.

Ndingazama ngaphambi kokuba ndiye. Ndimane ndifuna imisebenzi yethutyana ukuze ndizokwazi ukuncedisana nabazali, ndizithengele impahla.

Lubaluleke kakhulu ngoba abantu abaninzi baxhomekeke kulo. Kunezityalo ezifana neekhaphetshu, nezipinatshi. Kwaye ziyasetyenziswa kakhulu ekwenzeni isishebo xa kuphekwa ukutya.

Ndicinga ukuba oomakhulu babafundise ukuba bamele okanye bafunde ukuziphatha basebancinci ukuze bangaxhomekeki ebantwini.

Ndiziva kakuhle ngoba ndibona ingathi ekuhambeni kwexesha ulwimi lwesiXhosa luzoyekwa, kuthethwe isiNgesi kuphela.

Ikhona into endiyithandayo. Yeyokuba kwindawo ofuna ukuya kuyo uyakwazi ukufika ngexesha ngoba endleleni ziyakhawuleza.

Imicelamingeni anothi adibane nayo yeyokuba uzobe engaziqhelanga iilali. Loo nto ingathatha ixesha elide emntwini omdala uba aqhelane nento ebengayiqhelanga.

Bangancedwa ngabantu abakhe bayihamba le ukuba abacebise ukubana yonke into inesombululo. Akufunekanga babe nodlame.

Ewe, ezinye zazo zisasetyenziswa nangoku. Ezifana nesigubhu ofika kudlalwa sona ezintlombeni.

Ndicinga ukuba luthetha umanyano ngokwesizwe. Ngoba wonke umntu omhlophe, nomnyama, nonjani kufuneka babumbane benze isizwe esinye.

Lilawulwa yiNkosi kunye noSibonda. Indima yakhe yeyokuba xa kukho ityala akwazi ukulisombulula ngaphambi kokuba lidlulele emapoliseni.

Ukuze isiXhosa singehlelwa yile meko kungenziwa ngokuba kuqashwe abantu bafundise abantwana abasakhasayo isiXhosa. Kwaye nasezikolweni singasuswa, sisoloko sihlohlwa ebafundini.

Akukho mohluko omngako ngoba ulawulo lakudala nelangoku luyafana. Xa kukho ityala okanye kumotshe abantu kuye kudibane ilali, ixoxe ise isisombululo uba kuza kuthiwani.

Ndiziva ndinomsindo kakhulu, kodwa akukho ukuba ndingenza njani. Ndizonyamezela ndide ndifike apho ndifuna ukuya khona.

Yeyokuba acele kumama lowo azobe ehlala nomntwana ukuba umntwana amane embona, achithe ixesha naye. Kwaye emane ethumela nemali.